Ngingamutshela ukuba makaqale ngemidlalo elula futhi ezithokozisayo ukuze azojwayela. Bese-ke kancane kancane azame imidlalo enzima ukuze kukhule ukuzethemba kwakhe. Ngiphinde ngimazise ukuthi makakhumbule ukuthi wonke umdlali uqala endaweni efanayo makaqhubeke azijwayeze futhi ajabulele inqubo yokufunda.

Imiphakathi laseNingizimu Afrika, ikakhulukazi esemakhaya, ingathuthukiswa ngokusebenzisa imidlalo yamazwe ngamazwe njengendlela yokukhulisa amakhono, ukukhuthaza izimpumelelo zomphakathi kanye nokuthuthukisa inhlalo nezomnotho. Lokhu kungaholela ekwandeni kwemisebenzi, ukuxhumana ngezindlela ezithuthukisiwe kanye nasekuthuthukiseni isithombe somphakathi emhlabeni wonke.

Yebo, ukudlala ku-inthanethi kungathuthukisa amakhono abalulekile ezimbonini ezifana ne-IT, idizayini yemidlalo noma ukumaketha kwedijithali ngokwandisa ikhono lokuxazulula izinkinga, ukucabanga ngamasu nokusebenza neqembu endaweni yedijital. Ngaphezu kwalokho, abadlali bangathola ulwazi lokusebenzisa ubuchwepheshe obusha ukuqonda izitayela zomkhakha, kanye nokwakha amakhono okuxhumana asezingeni eliphezulu, okuyizinto ezibalulekile kulezi zimboni.

Abantu abasha abanethonya emphakathini kufanele babeke phambili okuqukethwe okukhuthaza izindlela zokuphila eziphusile ezihlakaniphile nezivumelana nemigomo yokuziphatha kahle njengezindaba zomphakathi, imvelo kanye nemfundo. Lokhu kuzoba nomthelela omuhle ekukhuliseni izethameli zabo ezincane kubasize nabo ezimweni ezinhle futhi bathuthukise imikhuba yokucabanga ephumelelayo.

Ngicabanga ukuthi izikole azikwenzi okwanele ukukhuthaza amantombazane ukuba adlale imidlalo ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo eziqondene nokulingana kobulili nokuxhaswa okudingekalayo. Lokhu kuholela ekutheni amantombazane athole amathuba ambalwa okuthuthukiswa amakhono adingekayo kwezobuchwepheshe nemidlalo okungabavimba ekuthuthukiseni ikusasa labo.

Amagemu aku-inthanethi angabasiza abafundi ukuthi bathuthukise amakhono okucabanga okujulile ngokubakhuthaza ukuba basebenzise amasu owucabanga nokuhlela izinyathelo ukuze baxazululile izinkinga. Futhi imidlalo ethile idinga ukusebenzisana okuhle nabanye abadlali okuthuthukisa amakhono okuxhumana, ukusebenzisana, kanye nokusebenza njengethimba.

Ngingamazisa umfundi ukuthi aqale ngokukhumbula ukuthi wonke umuntu unamathuba okuphumelela uma ezama futhi ukujoyina iqembu lebhola lezinyawo kuyithuba lokufunda amakhono amasha. Kubalulekile ukuba ube nesineke futhi uzethembe ngoba izinselelo ezithile zenzeka ukuze kuthuthukiswe amandla athile. Kanti ukujoyina iqembu kuzoba yindlela yokuthola injabulo nokukhula.

INingizimu Afrika ingasebenzisa amasiko ayo anjenge zinkondlo, imizila yemidlalo yesintu kanye, nemigubho yamasiko ukuheha izivakashi ngezikhathi semicimbi yezemidlalo, ikukhuthaze izivakashi ukuthi ziqonde umnotho wayo. Ukwethula izinkampani zabaculi, izinkonzo zemvelo kanye zokuhlobisa izindawo zokubukela ezemidlalo ngokwemvelo yomdabu, kuzokwenza isiko nemvelo kube yingxenye yomuzwa wokuhamba kulo mhlaba.